I-medical aid iyakunceda ekubeni xa ungaziva kakuhle ngokwasempilweni uye kwagqirha okanye uye esibhedlela. I-medical aid ke yiyo ethi ibhatalele ezo ndleko nokuba ufuna amayeza mhlawumbi kwikhemesti iimedical aid ezinye zazo ziyabhatala. Yona ke ihospital plan ingenelela kuphela xa uye wagulala kwafuneka ufakwe okanye ulaliswe esibhedlela kuba ngona i-hospital plan ingenelela khona, ngoba zimbi zee-medical aid aziye zibabhatalele abantu xa besezibhedlela. Ngoko ke, i-hospital plan ingenelela xa kulapho yona.

Ukusebenzisa i-cellphone banking kululutho kakhulu. Kuyanceda ukuba ufuna ukuthenga umbane, okanye ufuna ukubhatala iiakhawunti, okanye ufuna ukuthumela imali emntwini, ngena kwi-cellphone banking yakho uze usebenzise yona, iza kunceda kwaye ikhuselekile

Xa uphangela kukho imali ekuthiwa yi-UIF etsalwa emrholweni wakho yenzelwe khona ukuze mhla waza wangaphangeli uya kwisebe labasebenzi, Department of Labor, ukutsho, uzawuncedwa phaa nigcwalise amaxwebhu baze ke ngoku bakuncede ekubeni ezi mali zazikade zitsalwa ngela xesha wawuphangela, uzawumane ufumana ke ngoku nyanga nanyanga inxalenye yala mali yayikade isoloko itsalwa emvuzweni wakho ngela xesha wawusengumntu ophangelayo. Inceda apho ke i-UIF ingenelela kwixesha lalapho ungasasebenzi okanye ungasaphangeli khona.

Oomashonisa ubukhulu becala okanye ixesha elinintsi banee-interest eziphezulu. Andiye ndikhuthaze okuba abantu baboleke iimali kubo, kodwa ngenxa yeemeko zasemhlabeni nokuxakeka, umntu unako ukuzibona sele enyanzelekile ukuba aye kubo aze aboleke imali kuba ebethwa yimeko. Ngoko ke ukuba uyasokola ukuyibuyisa okanye ukuyibhatala, ndingacebisa ukuba uthethe nomhlobo wakho osenyongweni kuwe okanye isalamane sakho, umchazele ngale ngxaki okuyo ukuba ucele akuncede khona ukuze ukwazi ukuba ubhatale imali kamashonisa ungamkweleti mali uyazi okokuba awunatyala kuye.

Nanjengoko ukufa kuye kufike njengesela asilazi umhla nosuku apho kuyawuthi kufike khona. Yiloo nto bendizawucebisa okokuba uqale ngokuthelekisa kuqala kwiinkampani ezahlukeneyo nokuba zimbini nokuba zintathu ze uthelekise amaxabiso abhatalwayo kamasingcwabane. Ngoba xa sele kuswelekiwe ziba nintsi iindleko ezibandakanyekayo umntu ebengenakuzibona ziseza, kunoko uzibone sowukugaxeleke kwimeko efunisa iimali ezinkulu. Umngcwabo uyabiza kuquka nebhokisi namalungiselelo nokutya ekufuneke kuphekiwe, ngoku ukuxhoba kwangethuba iyanceda loo nto leyo uyazi mhla kusenzeka eso sehlo uyawube ungenaxhala noko.

Intle kakhulu into yokubana ibhanka yakho ikunike okanye ikuxelele ukuba ingakunikeza imali esisixa esithile nangona ungayixakekelanga okanye ungayidingi. Loo nto ithetha ukuthi unempatho entle kwezezimali. Yiloo nto bekuthemba nje besithi singakunika nokuba awuyidingi. Kodwa endikucebisayo kukuba sukuyithatha ungayidingi. Izinto zokuxakeka kwasemhlabeni azipheli zisoloko zivela ngamaxesha apho usengxakini enkulu. Ngoko ke, ngeli xesha ungayidingi ngayo, yiyeke ihlale kanjalo ebhankini. Mhla ke ngoku waza wangena engxakini enkulu eyidingayo, kube ngona uyofaka esaa sicelo. Into emnandi kukuba izawuya le mali bangakunikeza yona iya isenyuka ngokwenyuka. Ngoko ke, unako ukuthi uyisebenzise xa uyidinga ungayithathi ungekayixakekeli.